Izithuthi zesonto zabantu abadala zivame ukuba lula, ziphephile futhi siqondiswe ngqo ezidingweni zabo uma kuqhathaniswa nezinye izinsiza zezokuthutha zomphakathi. Ngokwesibonelo, izithuthi zesonto zivame ukubathatha emakhaya abo, zibayise endaweni ethile njengezibhedlela, izitolo noma emasontweni bese zibabuyisela ekhaya. Lokhu kwenza kube lula kwabanye asebekhulile abangasebabo nenkinga yokuhamba noma abesaba ukusebenzisa izithuthi ezimatasa.

Uma bengingashintsha into eyodwa mayelana nesevisi yebhasi langakithi, ngingakhetha ukuthi kube nezikhathi eziqinile nezithembekile zokufika kwamabhasi. Enye yezinkinga ezinkulu abantu abahlangabezana nazo ukuthi amabhasi awahlali efika ngesikhathi, kanti lokho kubangela ukubambezeleka emsebenzini, ezikoleni noma emihlanganweni.

Amathamuthebula ebhasi nezinsiza eziningi azikafinyeleleki ngokuphelele kubantu abakhubazekile. Ngokuvamile, awacaci kahle noma awatholakali ngolumi olufinyeleleka kalula, njengolimi lwezimpawu noma amafomethi afundeka kalula abafundi abakhubazekile. Ukuthuthukisa lokhu kungaba usizo uma izinkampani zamabhasi zingahlinzeka ngama-timetable afundeka kalula, asekelwe ngezithombe, amagama amakhulu noma ulwazi olutholakala ngezwi emadivisini.

Uma ngingaba isikhulu sikahulumeni esibhekele imali ezikhokhelwa izimoto ezithwala impahla, ngizozama ukulinganisa isidingo zengqalasizinda ngokweseka amabhizinisi ngendlela enesizotha. Okokuqala, ngizobheka ukuthi imali eqoqwayo isetshenziswa ngempumelelo yini ekulungiseni nasekwandiseni imigwaqo, amabhuloho neziteshi zokuphumula, ukuze izimoto zikwazi ukuhamba ngokuphepha nangokushesha.

Uma bengingamele ukuthuthukisa izinhlelelo zikaloliwe zokuthutha impahla, ngizokubeka equlwini ukuthuthukiswa kwesikhathi sokulethwa kwempahla ngokwenza izinhlelelo zibe nokusebenza okuzinzile, okucacile nokusheshayo. Uqala ngokulungisa izingqalesizinda ezikhona, njengemigwaqo kaloliwe, iziteshi neziteshi zokulayisha, ukuze impahla ihambe ngaphandle kokubambezeleka.

Ngicabanga ukuthi ukuthuthukiswa komzila kudlala indima enkulu kakhulu ekuthuthukiseni isikhathi sokuthutha kwezimpahla zikaloliwe. Uma imizila yesitimela isesimweni esihle futhi ibanzi ngokwanele, izitimela zingahamba kahle ngaphandle kokubambazeleka noma izingozi, lokhu kusho ukuthi impahla ifika ngesikhathi futhi amabhizinisi angethembela kakhulu ezinsizeni zesitimela. Ukuze ngilungiselele imizila kahle, ngizoqala ngokuhlola imizila ekhona ukuze ngibone izindawo ezinesidingo esiphuthumayo sokulungiswa.

Ukuxhumana mayelana nokubambezeleka kwebhasi noma izinguquko zomzila akusebenza kahle kakhulu ezindaweni eziningi. Abagibeli bavame ukungazi ukuthi ibhasi selibambezeleke noma umzila ushintshiwe, baze bachithe isikhathi eside belinde noma bephethulelwa ibhasi. Ngicabanga ukuthi into engathuthukisa kakhulu lesi simo ukusebenzisa ubuchwepheshe obulula njengezinhlelelo zokusebenza ezikhombisa isimo sangempela sebhasikidi, ukuthi lisekhona? Kuphi? Lifika nini noma umzila ushintshile? Izaziso ezisheshayo ngezithombe noma ngezwi zingathunyelwa kubagibeli ngezindlela ezihlukene, kufaka phakathi i-SMS noma ama-apps.

Uma nginikezwe umsebenzi wokuhlela umzila weqoqo lamaloli futhi kudingeka nginciphise izindleko ze-toll, ngizosebenzisa izindlela ehlanganisa ukuwonga izindleko, ukusebenza kahle nesikhathi kanye nokwaneliseka kwamakhasimende. Okokuqala ngizobheka imizila engeke idlule ezandleleni ezibiza kakhulu, i-toll kodwa engakasilimazi kakhulu isikhathi sobulethwa, lokhu kungafinyelelwa ngokusebenzisa i-software yokuhlela umzila esebenzisa idatha yangempela yokuthuthwa. Ngizophinde ngihlukanise amaloli ngamaqoqo, ngibeke izimpahla eziya eduze ndawonye ukuze kugwenywe izikhathi eziningi zokuhamba eziphindaphindiweyo.